Mmila ona ha o re tshware hantle ka ho fapana empa nna e nketsang hore ke dule ke sebedisa mmila wa N1 ke o hobane ke mmila o mokgutshwane o nkisang hae ke mmila, o potlakang ebile ke mmila o safe.

Nka mo tlohela hobane matsatsing ana motho a ka shwella ho paka bakganni, mokganni o pakileng mo tshwanetseng nna ke pake mokganni wa tekesi. Jwale ke batho ba tshwana ba tsamayang ba tshwere dithunya ba sa tshepahaleng ko naheng.

Jo! pelo ya ka e bohloko ka taba ya dibese, motho o na kgona ho saver tjhelete ya hae a ntsa ikela ko beseng. Ke ne ke kalama ka sixty ranta a month. Jwale ke se ke utlwa bohloko tabeng ya hore ke tla be ke kalama ka sixty ranta ka letsatsi, ke tla be ke sebedisa Uber hobane di-taxi ha di kene moo ke sebeletsang teng.

Mohatsaka se ka re nkile qeto ya hore re tla nka sefofane re ya re se lebisitse ko America ho tla tshwanela re qale Home Affairs re lokise di-visa tsa rona ho mmeng ha re qeta re qale ho book-a re so tlowe ka Africa hore ha re fihla ko America re fihle ho se ho bukiwe, re tla kalama as a first flight eo ho senang batho ba tla re sokodisang ebileng hona le dibethe tsa ho roballetsa.

Ke ya dumedisa basebetsi mmoho ho na le ntho e ne jang ke utlwa bohloko ha se re tjhaisa mosebetsing ke tsamaya ke le mong hommeng lona le fitlha, mantsibuyana or le fihla, ho se ho le ho fifi ke tlile ka monyetla wa hore ho kaba jwang ka feta ka le nka mo le dulang ka tla le lona mosebetsing mme ka fihle ka le siya mo le dulang, empa le tla ntsha bo three hundred three hundred mafelong a kgwedi le bona jwang basebetsi mmoho?

Tjhe, hobane tekesing e tletseng ha o kgone le ho ntsha tjhelete ka potleng ya hao. Ke ne ke e kalame dibekeng tse fitileng ke ya mosebetsing ho ne ho tlalellana ho tlalellana ho fufuletswe, ho fufuletswe, ho nkga le ho nkga hobane motho le motho ha na space sa hae sa ho hema.

Kgotsong, ke tshepa le hantle ke tla mona ke tlo tletleba ka mokotla wa ka o lahlehileng ha ne ke kena ka hare ho sefofane ha ne ke kena ho no ho na le mme le ntate ba itseng mokotla wa ka o moholo o ka se kene hodimo, empa o tla kena morao ho sefofaneng ke ntse ke eme di-hour-a mona ke re o tla hlaha, o tla hlaha, empa tjhe, ke mokotla o mokgolo o mokgubedu o nang le mataere a mane. Ekaba ha le so bone ebile o tsamaya le cooler box?

Dumela moo moetapele wa rona ka hare ho company. Ke na le tletlebo ka mokganni wa staff bus, e se ile matsatsi a mabedi ke ntse ke itlela ka Uber hobane mokganni ha sa fitlha ka le saeteng la ka ona dula a nka ko. number one office, empa jwale mokganni ha sa fitile number one ofisi o santse a re nna ke tle ko mefolo, ke tle keo naledi empa ke ntho e nkutlwisang bohloko hobane le re lefetse a na le ka buwa le mokganni ona la mo bontsha mabaka a bohlokwa.

Tjhe, ha ke so e bone hobane mo ke dulang ka teng. Ke tsela ya dibese le di-Uber le di-taxi hobane tsela e haufi le toropo ha ba ka ba di etsetsa tsela tsa tsona di-bicycle hobane ke poleke e sephethephethe. Batho kgale ba lahlehelwa ke maphelo a bona moo pela moo ke dulang.

O tla tshwanela hore ba letsetse mmina thoko ya bona ko tlase ho mmeng ba ba kenyetse di-cushion tsa maoto le tsa ho dula ba tshware diaha mmele le di-sweets ka hare ho koloi ya bona. Ba tla ntseng ba fa bo nkgono ba rona le bontate.

Eya, nka dumela hobane re ya phedisana ho mmeng ba bang ha ba na matla.

Tjhe, ntho ena ya hore re tla dudiswa hodima engine e nkutlwisa bohloko le maswabi hobane ho no tlamehile ke dule hodima engine ke apere diaparo tsa ka tsa ho tura ke ikela mosebetsing. Mokganni a re nna ke dule ke suthele batho ba baholo. Tjhe, o tlamehile, o etse jwalo, o tlamehile ba re treat-a ka ho lekana kaofela ha rona hobane re patala tjhelete e felletseng. BKe bile ka hana ho e ntsha kaofela ke ntshitse tse e shotang.